Dikgoreletsi ke gore batho ba le bantsi ga ba kgone go duelela ditlamelo tsa kalafi kgotsa diokobatsi tse di tlhokegang, gape batho ba ba nnang kwa mafelong a kgakala kgotsa a a senang ditsela tse di siameng tsa dipalangwa ba ka fitlhela go le thata go ya ditleliniking kgotsa dipetleleng. Gape batho bangwe ba ka se batle go batla kalafi ka ntlha ya letshogo la go tlhatlhobiwa le tlhabisa ditlhong kgotsa maikutlo a go gore ba tla atlholwa go mme seo se dira gore batho ba kgone go fitlhelela phakela gore ba kgone go kry-a a thuso kwa dipetleleng.

Ditlamorago tsa go se nwe kalafi ya bolwetsi ya madi e le high blood pressure ke tse di latelang pelo e ka madi a kwa godimo a dira gore pelo e bereke ka thata, ya bobedi pogisego ya setlhopha sa pelo, tlhafelo mo methapo e e refosang madi mo pelong e ka oketsega. Stroke-u, setlhabi sa monagano madi a a kwa godimo a ka dira gore methapo mo tlhogong e kotsi e thubege mme seo sebaka stroke-u. Tlhofalo ya diphilo madi a kwa godimo a ka se senya methapo ya madi mo diphilong. Madi a ka senyega methapo ya madi mo matlhong e ka senyega ka ntlha ya madi a kwa godimo.

Fa ne o tlogetse go nwa meriana ya TB, mme wa lemogela gore e boile gape se o tshwanetseng gore o se dire ke gore o boela gape kwa bookelong gore o thome go nwa gape meriana gore o kgone go tokafala.

Thulaganyo ya batsofe e ka tokafadiwa ka go oketsa madi a pension, madi a a fiwang batsofe a ka se lekane le ditshenyegelo tsa botshelo jwa gompieno. O ka tokafadisa tokafatsa tlhokomelo ya kalafi go netefatsa gore batsofe ba bona kalafi ya maemo a kwa godimo. Go ditlhopha tsa setšhaba tse di thusang batsofe, go kgotlheletsa mafelo a ditlhopha tse di oketsang botsalano le go oketsa bokete jwa go atlhola. Go tlhokomela maemo a tikologo a batsofe go ka tokafatsa dipalamo, ditsela, le diphaphusi gore di nne le sekgono sa batsofe go dira go dirisa motlhofo batsofe ba botlhokwa kudu mo setšhabeng.

Nka tokafatsa lefapha la tshoganyetso ka go dira gore re nne re le mo nakong re bidiwa re phakele go ya go thusa batho re se ka ra dika-dika.

Nna ke ya akanya gore go tlhapololo ka potlako, go abelwa balwetse maemo a bona ka lebelo, go šomisa thekenoloji go ngwala tlaleletso ya balwetsi, go oketsa bašomi ba ba maleba, go netefatsa gore ba na le baoki dingaka le bašomi ba bangwe ba lekane go metlheng ya go tlala, go tokafatsa puisano, go netefatsa tlhagiso e tlhakile gore badiri le balwetsi le gare ga badiri ba ba kaone go laola nako, go emela, go lekola, le go fokotsa nako eo balwetse ba e fetsa ba letile tlhokomelo.

Fa ngata melemo e e rekisiwang fela ka lekwalo la ngaka ke melemo ya go tshwana le malwetse a flu, go gotlhola a nyakang di-antibiotics le melemo ya go tshwana le batho ba ba naleng TB, ba ba nang le HIV, ba na leng kankere, ba nang le malwetsi a a sa fa leng a nyakang melemo e me-strong thata ke yona ke naganang gore e tlhoka lekwalo la ngaka.

Ke akanya gore dingaka tsa setso di kgona go alafa malwetsi a go tshwana le di flu, if o tshwerwe ke flu e e maatla di kgona go alafa ka meriana ya bona. Le o bodile maoto, maoto a pherile ba kgona go a ka thusa, a kgona gape le go alafa ditlhogo ba ba tshwenyang ke ditlhogo ba kgone go ba arametsa ba ira gore ba tlhokafale, le ba ba tshwarwang ke dizziness e tsitsinyego ya mmele ba kgona go ka ba thusa, le ba ba lwalang mmele o phela o le botlhoko ba na le go ba thusa meriana .

Batho ba ba dirisang diokobatsi ke batho ba e leng gore ba na le mental illness or-e ba ne ba malapeng a bo bona ba feleletsa ba dula mo teropong ba sa tlhole ba ya gae, go mme gore ba kgone go go robala ba thoma go berekisa tse boima. Awareness-e tsona di phela di le go teng mo tikologong ke le mo yona go tshwana le gore ba ka isiwa reherb mara thata ga ngata e ba tšhelete gore madi ano ba ya kry-a kae mare go na le Di-proborno ba ba thusa ba ba fodisa ba boa ba siame, mme ya ba batho ditšhabeng gape.

Dithibelapelegi se tse ke di tse ke di itseng ke ya injection go tlhabiwa ba e bitsa gore ke depo for months for dikgwedi tse tharo, e nngwe ke ya dipilisi, engwe gape ke e ba reng ke loop ba ekentsha ka mogare, e nngwe gape thibelapelegi ke ya go sebedisa Di -condom. Ke nagana gore go ya ka mmele wa motho gore o ka ima jang after morago ga gore o di tlogele, le gore o kaya ngakeng ba gofa ditlhare gore di kgone go tlhatswa dithibelapelegi tsela ne o di šomisa gore o kgone go ima gape.

Ke akanya gore ba ka fiwa lerato ka mo gae, le tlhompho, le kamogelo gore le bone ba kgone go ikamogela le bone ba kgone go thata ke yone e e tla thusa gore ba kgone go ba le confidence gore ba ikutlwe ba ba tshela jaaka batho ba ba phetseng sentle. Gape gape le go isiwa ko dikolong tse di tsenang ke batho ba ba tshwanang le bona. E kgone go ba fa confidence le bona gore ba kgone go phela sentle.

Tlhokomelo ya boitekanelo mo mafelong a teropong go bonolo ka gonne go na le dipetlele ya tse dintsi, dingaka tse dintsi, ditirelo tse di fapaneng, go mme go bonolo go tlhokomelo ka pele. Mme selegae ditirelo di ba ko kgole go tsaya lobaka gore ngaka e fitlhe go mme dipetlele ga di be gaufi, jwale batho go nale tlwaelo ya malwetsi a fetogileng bolwetsi ba pelo dibetic le lebaka la bophelo bo sena mekgwa ya boitekanelo go oketsegile malwetsi kgatelelo ya maikutlo le ya monagano le bophelo bo ya bokamoso.